lebaka le le dirang gore ngwana a kaiwe fa go sa tshwanelegang gore a tlhole a apare diaparo tse neng a di apara pele a ya kwa sekolong sa setso ke gore ko sekolong sa setso o laiwa ka gore e setse e le monna, ka ga se ke raya gore monna a ka se tlhole a apara diaparo tsa mosimanyana.

Ke rata mofuta wa nama e e bitswang brisket, e leng nama ya braai. Nama ya brisket-e ke e ratela gore o kgona go e natha e na le matute a monate gape e fana ka dikotla tse di tshwanang le di poroteini.

Dilo tse di tshwenyang kampo tse batho ba di boifang thata ka bokebekwa mo ditoropong ke polao, le peto, le go tseelwa ga dingwe tsa gago.

Nnyaa, nnyaa! Nnyaa ga ke nagane gore diaparo tsa setso ke tsone tse di ka rotloetsang gore bana ba segompieno go ka apara diaparo tse di khutshwane tse di kaiwang di sa siamela motho wa mosadi, gonne diaparo tsa segompieno le tsa setso ga di tshwane.

Gore motho a feleletse e le kgosi ya motse o tshwanetse go kgethwa ke setlhopha sa batho ba ba beilweng gore ba kgone go kgetha motho o tla siamelang go nna kgosi ya motse, kampo bogosi o bo tsaya ka lefa.

Bo tlhogoputswa ba na le seabe mo meletlong e e tlwaelegileng ya go tsholwa ga ngwana mme le ya go mo nea leina, gonne ngwana o tshwantse a itse gore ke ene mang, le gore o tlhagela kae, le gore o wela mo lelokong le feng la lelapa.

Diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di feshene tsa segompieno, gonne go le gontsi mo matsatsing a segompieno o ba dirang diaparo ka kakaretso di-fashion designer di dirisa dingwe tse di bontshang setso mo difesheneng tsa segompieno.

Manyalo a segologolo a ne a diriwa ka setso mme a segompieno a direlwa kwa diholong, a direlwa kwa di-park-eng, a direlwa gotlhelele le mo godimo ga dithaba ba kgona go dira manyalo.

Mmino wa setso le ditiro tsa diatla di bontsha hisitori ya setso sa setšhaba ka bontle le botaki le go itlhamela ga mmino o monate o o kgonang go dira gore batho ba itumele.

Ke le kwa toropong ya Johannesburg-ke nkile ka tsamaya ke le mo tseleng ke lebeletse go ya go pagama sepagangwa se se tla nfitlhisang kwa lapeng. Mme ke ne ka kopana le mme yo motona a kopa thuso kampo a itira o kare o kopa thuso o ne a re o kopa gore ke mo tabogele fa ATM-ong fale ka bonako ke mo montshetse madi a kana ka makgolo a mabedi. Mme a re go nna ke mo neele diporogotlhwana tsa me ke gone go itlhaganela, mme fa ke ntse ke tsamaya ke ne ka dumela, mme fa ke ntse ke tsamaya ka ne ka lemoga gore nnyaa mosadimogolo o le o mpiditse ka fa morago ga tsebe.

Go ditsela di le dintsi tsa puo ya Setswana gape go nale merafe e e farologaneng ya baTswana mo lefelong le ke nnang mo go lone.

Ditshenyegelo tse di tona tse baagi ba ba nnang mo ditoropong o ka fitlhela e le tshenyegelo ya perekiso ya metsi, le tshenyegelo ya perekiso ya motlakase. Mme se se ka laolwa ke minister kampo mokhanselara wa lefelo leo ka kakaretso.